Radio dza tshitshavha dzikha ḓi vha dza ndeme vhukuma zwitshi itelwa uri vhathu vha kone u pfesesa zwine zwavha zwi kho itea zwa ḽifhasi.

Ndi zwa ndeme ngauri uri vhahashe nga luambo lwolwo lwa hayani lune vhathu vha pfa lwone zwivha zwi zwa ndeme badi.

Ndi tshaneḽe nnzhi dzine ndanga dzi khetha sa Phalaphala FM, Vuwani FM na dzinwevho dza lunwe luambo lune ndanga lu pfesesa sa Thobela FM.

Nṋe ndi vhona zwitshi pfala nga maanḓa uri u thome u wane thendelo uri ukone udzi shumisa ngori vha vha vhakhoto badela tshelede nwedzi muṅwe na muṅwe zwino u ngasi shumise tshithu tsha muṅwe u singo thoma wa wana thendelo zwivha zwo khakhea.

Dzi radio dzi kho ṱangana na khaedu nnzhi nga maanḓa zwitshi tevhela vhahashi uya nga u fhambanana ha zwithu.

Ndi fhethu hunzhi fhuri na dzi Wi-Fi hu no tonga tshikoloni na mashophoni dzi hone.

Ee, ndono shumisesa tshi hwaleaho tsha Wi-Fi zwi shuma badi zwi shuma nga maanḓa ende zwivha fast nga u ṱavhanya.

Zwia konḓa uri kha vhupo ha mahayani uri internet i fare i vha i slow nga maanḓa lune zwa dzhia tshifhinga tshilapfu uri u connect.

Internet itea shuma tshifhinga tshoṱhe zwine zwine zwaitea kha radio ndi uri vha tea u thola vhathu vhare na tshenzhemo zwitshiḓa kha sia ḽazwa u hasha ndi hone vhathu vhatshi ḓo thetshelesa nga vhunzhi.

Ee, vhathu vha radio vha thoma vha vha vho ita dzi ṱhoḓuluso zwitshiḓa kha mabidu nadzi anḓadzo dzine vha ita dzone vha vha vho thoma vha ita tsedzuluso so ndinga vha fhulufhela vhathu vhane vha vha vha kho amba kha radio mabidu ane avha akho ambiwa kha radio ndinga a fhulufhela nga maanḓa, ngori huvha ho thomiwa ha itiwa dzi tsedzuluso.

Ndinga ṱoḓa thambo yo connector ubva kha setheḽaithi itshiya kha decoder uri zwi kone u shuma. Ndi zwone zwine wa nga zwi shumisa hezwononi nga tshifhinga tsha zwino.

Ya, zwezwo zwinga khwiniswa ngori vhaswa vha kho tea u dzhena tshikolo vha ita dzedzo dzi program dzine dzavha dzikho yelana na zwa u hasha ndi hone hutshiḓo kona uvha na thandululo vha kona u dzhena na mishumoni vha khwinisa zwithu, ngori vhathu vha kale vha kho ubva hu kho dzhena vhaswa.

Ee, zwo vhuya zwa thithisa badi nga maanḓa uri ndi rumele email, u dzhena zwiṅwe zwithu kana u ṱoḓisisa zwo vhuya zwa thithisa nga maanḓa.

Ndi nga ṋanga Phalaphala FM ngori ndi radio ya hayani ine yavha ikho amba nga tshivenḓa. Ndi nga ṋanga Thobela FM ngori zwithu zwa hone na, zwa luambo lwa hone ndia kona u zwi pfesesa. Ndi nga dovha nda ṋanga Vuwani FM ngori nayo ndi luambo lwa hayani.

Vho ramabindu vha vhuponi ha mahayani vhanga shumisa zwithu zwino tonga khunguwedzelo ya radioni u, u dzudzanya mabidu avho vhunga vhathu vhanzhi vhatshi thetshelesa radio ndi zwone zwine zwaḓo ita uri vha wane customer ende vha wane tshelede.

Mafhungo ane a vhaliwa kha inthanethe vhunzhi hao avha asi a vhukuma huvha hu mavharivhari. Mafhungo ane a vhaliwa kha inthanethe aya dzhenisa khakhathini ngori vhunzhi hao avha asongo thoma a verifayiwa.

Ya, ndikhaḓi zwi humbula ḓuvha ḽe radio ya vhuya ya ṋekedza tshifhinga tsha mutsho yo mboḓiri ḓuvha ḽiḓo fhisa ha vuwa huna mvula, ndi zwithu zwine zwa vha na khaedu nga maanḓa ngori mutsho uya tshintsha tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Ya ndi tshifhinga tshoṱhe tshine vhaḓivhi vha mutsho vha amba zwisi zwone zwasi iteye nga nḓila ya vha amba ngayo mutsho wa shanduka tshikhala tshiṅwe na tshiṅwe.

Dzinwe nethiweke ndi zwone dzina mikano u tshi, usathu no fhedza kana zwine wa kho ita kana u downloader i mboḓi u bvisa kha inthanethe. Dzivha dzina mikano ine a i iti naluthihi ngori uto vhetshelwa data zwikho amba uri .

Vhathu vhanzhi vhaḓi tika nga tshiṱitsha zwa radioni u thetshelesa mafhungo na zwine zwavha zwakho itea kha ḽifhasi, ndi zwone zwithu zwavhuḓi nga maanḓa zwo thetshelesa radio uri ri ḓivhe zwine zwavha zwi kho itea.

Ndi ngauri ndi mafhungo a a u themba uvha utshi vho tshi themba tshetsho tshiṱitshi tshine vha vha vha kho amba ngatsho uvha una fhulufhelo natsho ndi mafhungo a fhulufhelo kha zwezwo zwine zwa kho ambiwa .

Dzi application dza ṱhingothendeleki zwivha zwi easy uri unga apply, zwivha zwo leluwa nga maanḓa. Ndi ngazwo vhathu vhanzhi vhatshi shumisesa zwone ngori zwo leluwa a zwi ngo .

Ndi ngori mafhungo a mitambo o ganḓiswaho avha ana vhungoho. Hayanoni maṅwe mafhungo asingo ganḓiswaho a mitambo avha a si na vhungoho nga ngomu zwino ndi ngazwo ritshi nyaga mafhungo o ganḓiswaho.

Ndi takalela u ṱalela mimuvi nga maanḓa ndi na vhaṅwe ngori ndi hone muthu a tshi vha a khou borolosa a khou kona u wana na vha u amba naye nga thungo. Ndi zwone zwavhuḓi zwo uri muthu a ḓimvumvuse nga mimuvi musi a na vhaṅwe.

Ee, ndi nga ndi ngeletshedzo nnzhi dzine nda nga vha fha uri vha dzule fhethu fhethu uri na network nga maanḓa fhethu hu re na network. Wa dzulesa fhethu hu re na network ndi hone u tshi nga kona u vha na na na access ya fast kha kha kha kha kha dzedzo zwine wa khou nyaga u ita nga data.

Ndi vhona u nga luambo lwanga lwo imelelwa dzavhuḓi nga maanḓa ndi vhona u nga dzo imelelwa zwavhuḓi nga maanḓa ngori zwithu zwa hone zwi a kona u vhalea, ni a kona u zwi vhona zwo ri hu khou nyaga u pfhi mini.

Ee, nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri ri vhe na ṱhanganyelano ya dzi nyambo dzoṱhe ngori vhathu vho no dzula Afrika Tshipembe ro fhambana nga dzi nyambo. Zwino ha vha na nyambo nthihi zwi vha zwi khou amba zwo ri ri nga si pfhane musi ri tshi amba zwino ndi khwine u vha na nyambo dzoṱhe ri tshi ita nyambo dzoṱhe dzine dza ḓo katela vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Vha kona u pfha zwo ri hu kho ambiwa nga mini zwi tshi ya gai zwi tshi khou itisa hani ngori vhathu vhanzhi a vha ḓivhi na zwo ri hu vha hu kho itea mini around ngo sa vha na na na dzi nyambo dzavho kha dziṅwe dzi Radio. Zwino Afrika Tshipembe ndi vhona u nga ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ri ṱuwe ri khou ri khou rikhoda dzi nyambo dzoṱhe.

U renga data nga nga nga bannga ndi renga data nga bannga zwi vha zwi zwone zwithu zwa izisa nga maanḓa u tshi renga data. U ya kona u renga dza namba dza dzhenela hanefho wa renga kana airtime wa kona u renga data ndi zwithu zwine a zwi vhi zwa fhedza na miminetse milapfhu hezwo zwithu, u zwi itela hanefho kha app zwa namba zwa dzhenela hanefha. Zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ri ṱuwe ri kho renga data nga app u fhirisa u ṱwa u kho tshimbila u kho gidima na mashopho ane a ḓo ṱuwa a khou rengisela data. U renga nga app.

Ee, nṋe ndi vhona u nga hezwo zwithu zwi thusa nga maanḓa uri hu vhe na u bvelela ha vha bveledzwa na vhatambi vhapo. Zwi a kona u ṋea vhana na vhaṅwe vhathu tshikhala tsha u sumbedza vhukoni havho kha zwa kha zwa u ekhitha. Ndi vhona u nga ndi zwithu zwa matangwa, ndi zwithu zwine zwa thusa nga maanḓa u bveledza dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi vhukoni uri muthu a kone u bvisa vhukoni hawe khagala.

Vhathu vha hashu vhuponi ha hashu vhathu vha funesa nga maanḓa Vodacom ngori Vodacom ndi netiweke i re fast nga maanḓa kha tshiṅwe na tshiṅwe. I ya kona u dzhena kha inthanethe nga hafhanoni hu na dzi thawara dza hone dza netiweke dza Vodacom zwine zwa ita zwo ri Vodacom i vhe se fast u fhira dziṅwe netiweke nahone zwithu zwo no tou nga data na miminetse a zwi ḓuri kha Vodacom ndi ngazwo vhathu vha tshi nyaga u shumisa netiweke ya Vodacom ngori zwithu zwa Vodacom a zwi ḓuri na luthihi.

Ndi zwifhinga zwinzhi zwine ndo no pfha ndi songo tsireledzea vhu nga hu na vhathu vhane vha vha kho zama u ita dzi tshelede nga thungo kha inthanethe vha kho ita zwa vhufhura na vhugevhenga nga yeyo inthanethe. Zwino zwi ita zwo ri, zwi ri sia riṋe ri songo tsireledzea na luthihi.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngori hu na vhathu vhane a vha koni u understand English tshine tsha vha tshikhuwa. Zwino hu u itela nyi, nyambo dzapo vha vha vho katela vhathu vhoṱhe ngori na vhane a vha koni English vha kona u pfhesesa zwine zwa khou ambiwa ngazwo henefho vha ya kona u tevhedzela maga.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u katela nyambo dzapo uri vhathu vha kone u pfhesesa zwine zwa vha zwi khou itea ngori a si vhoṱhe vhathu vho no kona u amba nga English kana u vhala nga English. Zwino vha a tshi khou ṅwala nga nyambo dzapo zwi ḓo ita uri vhathu vha kone u pfhesesa zwa uri fhaḽa fhethu hu khou pfhi mini nahone hu khou itea mini. Zwa ita uri arali dzi dzikhamphani dza u rengisa zwithu vhathu vha ḓo kona u ḓa vha renga vha kho pfhesesa zwa uri ho ṅwaliwa u pfhi mini hu kho iteani.

Ndo no vhuya nda zwi shumisa lwa tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa, ndi zwone hezwinoni zwithu. Zwi a shuma, zwi a shuma nga maanḓa zwi tshi ḓa kha thekinoḽodzhi ndi zwone zwithu zwo no leludza.

Ndi vhona u nga zwithu zwine zwa nga itea ndi zwa lo ri vha kone u wana tshelede nzhi vhaṋetshedzi ngori arali dza vha dza tshifhinga nga tshilapfhu vha nga si kone u wana tshelede nnzhi. Zwino dza vha dza tshifhinga tshipfhufhi vha ya kona u wana tshelede nzhi ngauri u ḓo dzula u khou renga lunzhi lunzhi zwine zwa vha zwi khou vha ṋea tshelede.

Nṋe ndi vhona u tshi tea u tendelana navho kha zwine vha khou amba, zwa u swikelela data ndi pfhanelo ya muteo ngori vhathu ndi vhone vhane vha shumisesa data nga maanḓa ende data dza zwino dzi a ḓura nga maanḓa, u tou renga data data zwino dzo ṱuwa a dzi vhidza dzhena tshifhinga, zwino ndi vhona uri ya vhathu vha kho amba ngoho vha tshiri ndi pfhaneledzo ya muteo.

Zwithu zwine nda nga zwi nanga ndi u to ya wa renga tshithu tsho no pfhi router tshine wa ḓo kona u tshi shumisa data dzi nnzhi nahone zwi tshi lenga u fhela na hanefho hune wa khoya hone kha mashango maṅwe mashango uri u kone u zwi shumisa, ndi data dzine dza ḓo fhedza tshifhinga u khou kona u amba na vhaṅwe u tshi amba u tshi amba, ngori zwia ḓi itea ha vha na sim card dzine kha maṅwe mashango a dzi koni u shuma.

Nṋe ndi vhona unga hoyu muhumbulo u nga leludza zwithu nga maanḓa, vhu nga ri tshi tou thoma ra ya zwibadela na gai hu tshi vha hu na muduba muhulu nga maanḓa hu na vhathu vho bubaho vhusiku. Ndi vhona unga hezwi zwo shumisa ṱhingothendeleki kana computer ndi zwone zwithu zwine zwa ḓovha zwa khwine u ya kona u wana thuso ngo ṱavhanya.

Ee vhunga sa zwe nda amba zwinga thusa vhathu vhanzhi nahone zwa ita uri vha kone u wana dzilafho u ṱavhanya, sa zwe nda amba uri vhuongeloni hu avha ho ḓala nga maanḓa na dzi kiḽiniki zwine zwa sia zwi kho ita zwo ri u nga ḓi fhedzisela u sa khou thusalea. Zwino u khou amba na dokotela nga video kana nga luṱingo u a kona u amba naye zwezwo zwi tshifhinga tshi tshi swika ende zwithu zwa hone nda vhona unga zwivha zwo zwo zwo ṱavhanya zwi a ṱavhanya.

Ee ndo vha ndi tshi nga lingedza u vhona dokotela nga video chat if zwo vha zwi tshi konadzea uri zwi itee, ngori ndi vhona unga ndi zwone iṅwe nḓila ine wanga ṱavhanya u wana ngayo thuso u arali u khou balelwa u swika dzi kiḽiniki kana vhuongeloni, ha dovha ha vhana vhaaluwa vhane a vha koni u tshimbila u a kona u vha itela dokotela a vha vhona a ri i ḓa u dzhia mishonga arali zwi tshi konadzea.

Ndi vhona unga vhathu ndi vhona unga vhathu vha a kona u wana dzilafho hu na tshifhinga, havha vhane vha balelwa u tshimbila vha tshiya dzi kiḽiniki na zwibadela vha kone u thusalea hu tshe na tshifhinga ngori ndi mafhungo o to amba nga founu vha wana thuso ine vha khou nyanga u thuswa ngayo.

Na uri data dzi songo ḓura, data arali dza tsa ndi hone vhathu vha tshi ḓo kona u dzhenelela kha zwezwo zwithu, ha dovha hafhu havha no engedziwa ha madokotela, arali madokotela ha ḓalesa zwi amba zwori na thuso vhathu vha ḓo kona u wana thuso ngo ṱavhanya.

Ndi muzika wonowu wa tshi zwino zwino, ndi muzika wonowu wa tshi zwino zwino ho no vha amapiano aneo, ngori ndi zwone zwine zwa kho tshimbila na tshifhinga ndi zwone zwine ra pfa zwi tshi ri takadza .

Ndi shumisa Tubed, Tubed ndi yone ine nda i shumisa u downloader muzika kana u vhona dzi video dza muzika ngori ndi yone ine a i tou ḓuresa nga maanḓa a i ḽisi data, zwino ndi shumisa dzone uri ndi kone u vhulunga data .